Mina njengomculi ngiyacabanga ukuthi insimbi yami engiyisebenzisa kakhulu ukucula, ukusebenzisa izwi lami. Imizwa engihlala ngiyizwa uma ngibhala noma uma ngiphefoma u-music, noma ngiculela abantu, ngiva ingijabulisa kakhulu ilethe intokozo enkulu enhlizweni yami, iletha ukukhululeka, iletha nokuzithemba. Ngiyacabanga ukuthi le ndlela le yiyo engisebenzisayo ukuthi ngehlise ulaka noma uma ngithukuthele noma uma ngiziva nje ngidabukile. Indlela engisebenzisayo ukuthi mina ngikhululeke emoyeni.

Imidlalo yesikolo inganciphisa kakhulu ukucindezeleka, ukukhathazeka nokudangala ngokukukhuthaza ukuvivinya umzimba, ukuthuthukisa inhlalakahle nokukhuthaza ukuxhumana nabantu. Umsebenzi womzimba, okuhlanganisa nezemidlalo ukhulula ama-endorphin aphakamisa isimo sengqondo ngokwemvelo futhi anciphise ukucindezeleka. Ukwengeza ukubamba iqhaza kwezemidlalo kungathuthukisa ukuzethemba kwakho ugqine nokuthuthukisa amakhono omphakathi, konke okunomthelela empilweni yengqondo.

Ingane eneminyaka engu-six ubudala idinga ukunakwa okukhethekile ukuze ithole ukuqonda. Ngakho-ke kuzodinga kuzodingeka ukubekezela ekuyifundiseni ngokubonisa izibonelo futhi ubenze baqonde umthetho ngamunye kanye nemishini. Isinyathelo nesinyathelo ukufundisa, hhayi kanye kuphela, kodwa izikhathi ezimbalwa.